Switandzhaku swo yisa n'wana a xikolweni hi mali yo lomba ebangini e swi tele xo sungula i ku n'wana a a nga heti xikolo u fanele se u hakela mali liya, n'wana a nga pasi se swa tika swa tika swa tika se hi swona hi swona switandzhaku leswi chavisaka ngopfu leswi n'wana a nga heti xikolo n'wana a nga pasi mara mali liya u ta boheka ku yi hakela. U hetini a nga hetanga, u pasini a nga pasanga u fane u yi hakela mali liya na ti interest ta kona.

Ku lomba mali u kha u nga tirhi a hi vutlhari hikuva xo sungula u ta yi hakela njhani mali liya u kha u nga tirhi, u lava ku endla yini hi yona? U nga pfuniwa hi loko wo va u kha u u ri na business plan na business proposal yo twakalaka na na bindzu ra wena leri u ri sungulaka ra tikomba ku ri le ku endleni ka mali kumbe ri ta endla mali, mara ku lomba mali u kha u nga tirhi a hi swilo swa kahle hikuva swi ta ku onhela vito, vito ri ta thyaka loko se u tsandzeka ku hakela.

Eya wa ha ri na mfanelo hikuva a ni mali a yi kha yi tekiwa n'hweti yin'wana na yin'wana, loko mali yi kha yi tekiwa n'hweti yin'wana na yin'wana mfanelo yo a ya a ya tsarisa ku kuma mali ya yena ya UIF u na yona. A swi na mhaka ku u hlongoriwe njhani ku u endle yini ku u za u hlongoriwa mali ya wena a yi kha yi tekiwa n'hweti yin'wana na yin'wana. Se ku ni yive mali kumbe ni endle yini i vi ni hlongoriwa a swi vuli nchumu hikuva a ni kha ni humesa or a yi kha yi tekiwa mali ya UIF n'hweti yin'wana na yin'wana se ni fane ni yi kuma mali liya loko se ni heleriwe hi ntirho, a swi na maka ku wu hele njhani ntirho wa mina.

Ni ta kombela mi ni twisisisa ku vumbhoni bya address ya mina mi lava byi va njhani, ni ta kombela mi ni hlamusela ku mi lava yi va njhani address ya mina ku ni ta kota ku pfula akhawunti na n'wina hinkwayo loko mi ni byela ku vumbhoni bya adirese ya mina swi endla ku ni nga koti ku pfula akhawunti mi lava byi va njhani vumbhoni lebyi? N'wina pfunani mina ni ta kota ku tiva ku ku laveka yini ni ta kota ku ni ya mi endlela or ni ya mi lavela leswi mi swi lavaka ni ta kota ku pfula akhawunti leyi hikuva akhawunti leyi ni le ku yi laveni se ni kombela mi ni hlamusela kahle ku mi ta lava yini ku ni ta kota ku ni pfula akhawunti leyi, mi ni nyika hinkwaswo leswi swi xotaka na leswi lavekaka ku ni ta kota ku ni mi tisela swona ni ta pfula akhawunti.

Loko veka mali u swi tiva ku mali leyi ni le ku yi vekeni yi ta ni pfuna hi siku ro tika swa pfuna, swi tlula leswiya swo loko se xiyimo xo tika xi fika u famba u lomba timali u kuma ku laha u lombaka kona ti interest ta kona ti le henhla, se loko ku ri ku a wu kha u ti vekela mali etlhelo swa pfuna loko wo vheta u ti tekela mali liya u kota ku phechapecha leswiya swo u nga veki mali a swi kahle swa tika, swa tika ende swa karhata. Se ku va u kha u ti vekela mali ya wena swi na nkoka swinene na nkoka loko loko se yi laveka wena wo yi teka u yi tirhisa i pfala la yi lavaka ku pfala kona.

Xivutiso xo sungula i ku i mali muni? Xa vumbirhi ingaku swi khavhara yini, loko ni kha ni hakela inshurense leyi ni ta va ni kha ni ni khavariwa njhani loko ku humelele yini? Na ti-option na ku tiva ku loko ni nga claim-angi hi malembe ma so ti-option ta cash back ti kona na, to ni kota ku ni vuyeriwa nyana i ximalani hikuva inshurense ni yi tirhisini mara ni le ku yi hakeleni a ni se claim-a, ti kona ti-option to fana na teto to munhu a kuma cash back na? Hi swona swivutiso leswi ni nga vutisaka swona mina.

Munhu munhu ku a pfula bank account swi endliwa hi ku u lava ku poseliwa mali u lava ku rhumeriwa mali kumbe u kumbe ntirho loko u kume ntirho va fane va ku hakela ka yona bank account yeleyo, se hi swona swi nga ku endla ku u pfula account. Na loko se u ku u la ku pfula bindzu u lava ku veka mali u lava ku mali ya wena yi ta hlayiseka hikuva leswiya swo veka mali ku fana na khale a hi veka ehansi ka xikhegelo a swa ha tirhi, se ku mina hi ku kuma ntirho u la ku veka mali u la ku poseliwa mali ka nkarhi wun'wana u na maxaka ma la ku ku sendela mali, u la ku pfula swa tipholisi, pholisi va nge ku nyiki mali xandleni va fanele va ku sendela va ku posela yona se hi swona swi nga endla ku ni pfula account sweswo.

Ya pfuna eku loko se ni nga ha ri kona emisaveni mali liya a ni kha ni yi veka ni ku ni yi vekela ku yi ta hanyisa vana va yi ta huma ivi va hanya va tidyela yona yi va hlayisa vana, nsati swi ya hi ku tshama na mani se swona leswa swa rifu loko u nga ha ri kona i swi kahle ku vanhu lava a wu va hlayisa va sala va ri na lexi xi nga ta va pfuna ku va sala va dya ivi va hanya loko u nga ri na swona swi sweswo vanhu va sala va va va va va xaniseka, va tsandzeka ku yisa vutomi mahlweni. Loko ku ri ku hi wena a wu xava xinkwa, hi we a wu hlayisa muti u fane u va na swona swilo leswi ku u ta kota ku loko se u nga ha ri kona emisaveni va sala va hlayisekile.

Sweswo swi endliwa hi ku bangi a hi va tshembi vanhu valava va hava history ya credit se bangi yi nge teki yi nyika munhu mali yi kha yi nga swi tivi ku mahakelelo ma yena ma njhani, xa vumbirhi u va u kha u nga ri ku tirheni kumbe u le ku tirheni mara credit record ya wena yi vula swin'wana u na swikweleti swo tala, se loko ku ri ku u le ku tekeni ka swikweleti hala na hala hala na hala, swi endla ku se u nga swi koti ku ya na le bangeni se u fane u ya ka vamachonisi u ya lomba kona se bangi yi lava u ri na credit record ya kahle loko u ri hava credit record ya kahle yi nge ku lombi mali.

Minjhani bangi ya mina ni kombela ku pfuniwa hikuva khadi ra mina ra le bangi ri lahlekile a ni swi tivi ku ni ri veke kwihi kumbe ni ri siye kwihi, se a ni kombela ku mi rhanga mi ni langutisela kwala ndzeni ka bangi ya mina ku a ku se huma nchumu lexi a xi fanelangi xi nga humi ivi mi tlhela mi ni pfalela rona mi ta kota ku ni byela ku ni kuma njhani khadi rintshwa ende swi ta endla mali muni.

makhadi ma swikweleti ma tirha hi ndlela liya yo u nyikiwa mali leyi u kotaku ku yi tirhisa leyi u nga ri ku na yona bangi yi ku nyika mali yi ku hi leyi mali endla xin'wana na xin'wani lexi u xi lavaku, ivi hina hi ta teka mali ya hina ka muholo wa wena yi ri na ntswalo. Se makhadi ma xikweleti ma tirha hi ku va ku nyika mali lowu hi tlherisaku yi ri na ntswalo.

Sweswo wena u fane i tshama i kha i kamba ni lava u nga tsalisa na vona peceni ku balance ya wena yi tshame njani, va tshama va kha va ku sendela na xitatimende n'hweti yin'wana na yin'wana or kotara yin'wana na yin'wana leswaku u tshama u kha u swi vona ku mali yi kona, ende yi famba njhani hikuva mabindzu lamo vekisa mali ya tipeceni masiku lama ma dya timali ta vanhu ivi loko se u ya huma peceni u kuma ku u hava nchumu kumbe a wu tsalisiwangi no tsalisiwa mali a yo tekiwa yi kha yi famba se u fane u tshama u kha u langutisa xitetimende xa wena leswaku u ta swi tiva ku mali ya wena yi kula njhani yi tshame njhani.

Loko ku ri ku nile tikweni rin'wani swi vula leswaku va ta lava passport-o xo sungula ivi va lava na work permit loko ku ri ku u va u kha u tirhela koho tikweni rero va lava ni proof of address ya lava ya laha u nga ta va u kha u tshama kona loko u kha u tshama ka rona tiko leri u nge le ka rona u lavaka ku pfula account so ni tiva ku ri ku ku ri passport-o, proof of address, na permit yo kombisa ku wa pfumeleliwa ku va u kha u tirha u va kwalaya tikweni reriya na mara na VISA ingaku yi ta laveka.

Hi ku ya mina eku xava hi xikweleti hi swi kahle hikuva, mali liya yo xava movha swi nga teka malembe mo tala ku va u kha u yi veka, se loko wa ha veka mali u nga fa u nga wu xavangi movha wolowuya se ho ti xavela movha hi xikweleti u va u kha u va hakela n'hweti yin'wana na yin'wani u kota ku va u kha u ti dirayivhela movha wa wena wa ha hanya hikuva leswiya swo u ta ku u ta veka mali n'hweti na n'hweti yi ze yi fika two hundred thousand yaleyo u kuma ku wa fa kumbe ku humelela swin'wani se wo ti tekela movha hi xikweleti mina ni vona swi ri kahle.

Lexi lawulaka mali leyi u fanelaku u yi hakela ka khadi ra xikweleti i mali leyi u nga yi lomba i tin'hweti ni ntswalo hi swona swi lawulaku swisweswo swinharhu. Loko ku ri ku u teki two hundred thousand leyi u nge te u ta yi hakela hi tin'hweti ta twelve va ta teka interest or ntswalo va wu nghenisa ka mali liya ivi swi lawula ku u ya hakela mali muni hi n'hweti.

mali hi ri muganga leswi va swi vitanaka switokofela swa pfuna hikuva vanhu va nga kota ku va veka mali va ri xirho xin'we va tlhe va lombisana na yona mali yaliya ku loko se lembe ri ya hela va kota ku nyikana mali ya vona endzhaku yi ri ni ntswalo, loko ku ri ku a va endla leswiya swo va va kha va yi lombisana a xikarhi ka vona vaakatiko va kha va nga lombisi vanhu vo ka va nga va tivi se sweswo swi aka vuxaka swi aka tiko swi aka ni ya ikhonomi hikuva vanhu loko se ku ya fika minkarhi ya makhisimusi va va va ri ni mali leyi a va kha va yi veketela n'hweti yin'wana na yin'wani.

Munhu yaloye ni nga n'wi tsundzuxa leswaku leswo nyika mali hi voko a swa ha ri kona loko u kuma ntirho mali va fane va yi chela ebangini ya wena, loko u ri na maxaka lama nga le kule loko va fane va ku sendela mali va yi chela ebangini, se xa nkoka ngopfu i ku loko u kuma ntirho va ta ku chelela yona mali ebangini a va nge ku nyiki e evokweni, se nkoka wa ku va na account a bangi swi pfuna loko se u fane u hola loko ku ri ku wa tirha.

Mobile money hayi ku hava vubihi ku hava vubihi ka sweswo hikuva swi endla ku mutswari a kota ku hakela a ti tshamele endlwini ni vona ku ri hava vubihi mina ka swona, leswo u ya yima tilayini to leha siku hinkwaro ebangi naswona swa karhalisa, se mina ni vona ku ri hava vubihi eku tirhiseni ka ka platform leya mobile money, ni vona ku ri swilo swa kahle ngopfu as long as mutswari a khome information ya yunivhesiti or ya xikolo hinkwayo hayi ku hava nkingha.

Mindzilikanyo ya ya ya ti-fees yi hambanile, ni vona leswa mobile money swi swi chipe ku tlula leswi swa le ti-bank hikuva mali leyi u fanela ku yi hakela loko u kha u fambisa mali yeleyo hi mobile money yi va yi chipile, a swi fani na le bangi lava nga ta ku charger ti-fees to fana na ti-handling fee, ti-admin fee swi tele swi leswi u faneleke ku swi hakela loko u kha u hakela hi bangi, ti-immediate ti-immediate payment fees se mobile money yi pfuna hi ku hungusa ti-fees to fana na teto.

Ematikoxikaya i fane i teka magoza yo i va i khomi papila ro huma hosini leri ri fanaka na proof of residence i va i khome na pasi ra wena ku ivi hi swona ntsena, ivi loko u tshama exilungwini va lava proof of presidence ya laha u tshamaka kona va lava ni pasi, loko u ri mutahandle va lava passport-o leyo na proof of res na work permit, hi swona leswi magoza lama faneleke ku ma teka ku u hlanganisa maphepha malamo ivi i kota ku ya ebangini i ya pfula akhawunti.

Ti-app to tala ti lava i ri na airtime ku hi kota ku xava kumbe hi tirhisa app yaleyo ya le bangini, ende hala tlhelo na kona ku va ku ri ni ni ti-charges to xava data yeleyo ende yi va yi kha yi durha, tibangi loko ti kha ti xavisa data ka ti-app ti va ti kha ti yi durhisa swinene, se hi yo hi hi swona leswi swi nga tshikelelaku va vanhu ku va tirhisa ti-app ta le bangini, ku u xava data yi lava u ri na data ku u xava swi lava u ri na mali kwala ndzeni ka akhawunti se mi tshikelelo yaleyo yi tele yi tele.

Mbuyelo wo pfula akhawunti ya bindzu hi leyo ku u kota ku se u xavisa na hi hi makhadi vanhu va xava hi khadi loko va ta ebindzwini ra wena hikuva mabindzu ma ku nyika tibangi ku nyika na na lexiya xa speed point ku loko vanhu va ta va nga khomangi mali va khomi khadi va swi kota ku va swayipa loko va swayipile u va nyika nhundzu ya vona or leswi va nga swi xava, se akhawunti ya bindzu ya laveka ku kota ku u xavisa mara u nga xavisi hi mali ntsena u kota ku xavisa na hi makhadi.

E ku huma ka vamachonisi swa tika a ni ku loko n'hweti yi hela a teka mali ya machonisi leyi a yi kolotaku hinkwayo a yi hakela, loko a heta ku yi hakela loko a langutisa ku u sele na mali muni leyi nga kotaka ku n'wi hanyisa ku fikela n'hweti yi hela, loko n'hweti se yi helini a swi tiva leswaku a nga ha lombi nchumu ka munhu se i ku tikhoma i ku tikhoma i swi tiva leswaku mali i yi tirhisa hi ndlela leyi, u veka leyi u tirhisa leyi u nga na yona u nga tirhisi leyi u nga ri ku na yona, hikuva vamachonisi a va kali va ku chela e swikweletini swo ka swi nga heli.